Tsa go fitlhelelang o le mo tseleng ke go thulwa ke sejanaga go wa. Ga o ka wa o le mo tseleng o tshwanetse go netefatsa gore o na le dinomoro tsa mongwe wa losika kwa gae, kgotsa dinomoro tsa mogala tsa bookelo jo bo gaufi le wena.

Ntsi mo ke nnang teng go na le dipalangwa tsa ditekisi kgotsa di-Uber.

Ke toro ya me go iphitlhela ke pagame sefofane, mme ke a se tshaba ka ntlha ya gore ke tshaba go ya kwa godimo. Ke tshaba sengwe le sengwe se se irang gore ke tsholetsege.

Di botlhokwa mme madi a duelelwang a duelelwa gore go bankanngwe ditsela.

Gore go seke go a nna le tiragalo e ntseng jaana batho ba bomme kgotsa basetsana ga ba tshwanela go tsamaya ba le esi. Ba tshwanetse go a nna le batho ba ba tsamayang le bone mo ditseleng, ebile ba tshwanetse go ikatisa jwa gore ba itse gore ba itwele ga ba tseiwa ba thapiwa ke batho.

Pharakano e fokotsege go tshwanetse go agiwa ditsela tse dingwe tse di tsamaelanang le mebila e tswang, e thusang batho ga ba tswa ditirong kgotsa ditseleng tse di fapane-fapaneng.

fa go nale mokgweetsi yo o sa tswang go ithuta go kgweetsa a tsamaya ka tsela e o e tsereng o tshwanetse wa elatlhoko wa lebelela gore a mokgweetsi o fa pele ga gago yo o ithutang o tsamaya sentle o seke wa mokgweetsisa botlhoko.

E-haling di botlhokwa thata ka ntlha ya gore di kgona go go ba ya ko mojako ko nnang teng go nale ditekisi tse di folosang batho kgakala thata le ko ba nnang teng o kry-e fo gongwe o tshotse merwalo.

Bakgweetsi ba lebelela mongwe le mongwe yo o tsenang mo teng ga sejanaga pele ba ka tsamaya.

Go nna le batho ba ba ntsi mo ditereneng go ama batho ka ntlha ya gore go tshwarwa ba bangwe poo, go a kgothosiwa ga batho ba le bantsi ba bangwe ba itshutlha ka ba bangwe ba be ba ba tseele dilo tsa bone.

Ke mo malatsing a tshwana le latshipi le mo motshegareng ka gore batho ba bantsi ba bo ba le kwa ditirong kgotsa kwa dikolong.

Ee ke kile ka siwa ke bese ke sa itse gore e tsamaya ka dinako e ne e le gone ke ithutang gore bese e tsamaya ka nako.

Ke akanya gore go tsamaya lobaka lo lo leele ka sefofane, batho ba tshwanetse go tshamekelwe ditshwantsho kgotsa go tshamekelwe dipina kgotsa mmino.

Ba lefapha la dipagangwa gore bagodi ba direlwe dipalangwa tsa bone ba le esi, ebile go netefatsiwe gore tlhwatlhwa ya tsona e kwa tlase.

se se lekolwang mo sejaneng ke gore a sejanaga se itekanetse, a sejanaga sena le peterolo, a mabili a sejanaga a itekanetse.

Mokgweetsi wa sefofane o tshwanetse o a be o nale lekwalo la go kgweetsa, kgotsa o ithutetse bo pilot bona o ka bo bona ko Flight Center College.

Ne ke tla ba botsa gore ba dira jang gore sefofane sefofe kwa godimo mme go sa bonagale ditsela.

Badiri le nna ba ka ntshega gore ke tla ka baesekele kwa tirong nka ikutlwa ke utlwile botlhoko, mme ka dira ka natla gore ke ipeele madi ke tlogele baesekele ke ithekele motorokara.

Bakgweetsi ba ba tsamayang ka dipalangwa tse di rwalang dithoto fa ba tsena ko di-toll-gate-ing go a lebelelwa gore a ba tshotse dilo tse di siameng. Mme thekenoloji e ka thusa ka gore e nne yone e sekasekang, le gore ba kgone go feta ka pele.